Ewe, ukhona umahluko. Abantu abahlala ezilalini abanalwazi oluphangaleleyo njengabantu abahlala ezidolophini kwaye ezidolophini kulula ufumana uncedo kuna nomntu ohlala ezilalini.

Khumbula kaloku ukufa kudalwe nguYehova. Ukuzihlamba emva kokushiywa ngumntu okanye ukwenza umsebenzi wokuthi ususa imimoya namashwa emva kwakho kubalulekile kwezinye iinkolo, ayithi loo nto uzibizela ubumnyama okanye amashwa. Ayilolishwa ukuswelekelwa, yinto edaliweyo enexesha layo ezawukwenzeka kumntu nomntu ngexesha lakhe elisekelweyo nguBawo.

Eyona nto ephala phambili ebangela imililo ematyotyombeni ngabantu abaselayo babuye bafike bapheke bashiye izitovu zilayitile. Abantu abashiya abantwana bodwa ezindlini belayite izinto ezitshisayo. Ziye ke ezo nto kuthi ngelishwa kwenzeke into yobana kutshe.

Hayi, andizange ndeva kwaye andinokwazi into yokuba uncedo walifumana njani ngokuba andikakhe ndidibane okanye ndive into enjalo.

Into endicinga into yobana bendizawuyenza kangcono kukuba apha esikolweni wonke umfundi olinina afumane ii-contraceptive khona ukuze sikwazi ukuvikela esi , esi sehlo sokumitha kwabafundi. Kodwa ke iinyanga zona ezisibhozo xa zifikile kunyanzelekile into yoba umfundi ayithathe ikhefu khona ukuze azokwazi ukubeleka engekho phantsi kwesikolo.

Abantu basezilalini kunzima into yobana bazithembe iinkonzo zikaxakeka ngoba azithembekanga, kuye kuthi ngoku sekonakele kube nzima into yobana zincede abantu. Kuthi ngoku sezisithi ziyanceda ufumaniseke into yobana abona bantu bancedwayo apha ngabo bona bantu baphethe ezi nkonzo. Kuye ke kunyanzeleke into yobana abantu mabazipitshizele bazibonele amacebo ngokwabo ngoba uba bangathembela kwiinkonzo bangalinda de kome umqala ngurhulumente wethu worhwaphilizo.

Akululanga ukuphila nokukhubazeka. Kuye kube nzima into yobana ndifikelele kwiindawo zoncedo, kwiinkonzo zonyango ezifana neekliniki, izibhedlele ngamaxesha endithi mhlawumbi ibe kanti ndidinga uncedo. Ingakumbi ke xa i-weather imbi kunetha kuye kube nzima kakhulu into yobana ndifikelele encedweni ebekumele into yobana ndifikelela kulo. Kwaye nee-ambulances zethu apha ebantwini bakarhulumente kunzima into yobana zifike kuthi ngexesha. Zingafika umntu sewunabele uqaqaqa ngelinye ixesha.

Kaloku ntombi ukutshaya ayonto intle okokuqala kwaye kuzawufaka impilo yakho engcupheni. Iza konakalisa imiphunga yakho, ii-lungs ngokwesilungu. Ayikulungelanga kwaye ayikufaneli ayisosifaneleko sihle entombazaneni, nakomphi na umntana ayisosifanelo sihle ukutshaya. Ndicela uyeke kuza konakala, ngoku kungekonakali.

Kaloku umntu onedisabhilithi uncedwa kuqala. Kwisimo sikamama aphinde abe nomntana ongekho mdala okuncedayo khona ukuze akwazi ukuva into yobana kuthiwani, ndingakhe ndibuze apha emntaneni into yobana likhona na icebo loba ndingabhala phantsi umama akwazi ukufunda kwaye naye abhale phantsi akwazi ukundichazela into yobana uziva njani kwaye edinga ntoni.

Ibaluleke kakhulu kolu lutsha lwabelana ngesondo kwiminyaka esemncinci kakhulu. Iza kubanceda ekukhuseleni into yobana bangakhulelwa bakwazi ukukhula bengakhulelwanga up until ixesha ababona into yobana balungele into yoba babe nabantwana. Kodwa ngoku bengekakwazi ukuzicingela nabo besengabantwana, mna ndiyayikhuthaza into yobana isikolo nesikolo yanga singanalo uhlobo apho esenza into yobana abantwana abangamanina bakwazi ukukhusela.

Kaloku khumbulani yonke into eyenziwa sisikolo, eyenziwa ngurhulumente nabaphathi besikolo kwenzelwa into yobana nina ze nifumane imfundo ephucukileyo. Anikwazi ke ukonakalisa izinto esele ninazo. Niza kuphinda nizithathe phi? Mbi umkhuba wokonakalisa into osele unayo.

Njengomntu ongakhange agonywe andikhange ndibe namiphumela.

Kaloku iindlela ezingagangathwanga zenza nzima into yobana uncedo lufike ebantwini. So kubalulekile into yobana urhulumente aqinisekise into yobana yonke into isemthethweni kwaye iselulungelweni khona ukuze kuzoba lula into yobana kufikelelwe ebantwini ngamaxesha ooxakeka.

Makhelwane, ndicinga into yokuba lo mntana khe simthathe simse phaa emtholampilo okanye kwagqirha. Kaloku khumbula kukho izifo ngezifo apha phandle ezithi zihlasele abantwana, ezinye ke zezo zifo sisifo sokuxhuzula. Kungenzeka mhlawumbi into yokuba umzukulwana lo ufunyenwe sesi sifo sokuxhuzula, kodwa asikwazi ukuqinisekisa eyona yona nto imfumeneyo de ibe kanti siyafika naphayana kugqirha asixelele into yoba kwenzeka ntoni emntwaneni.

Mna ndicinga ukuba xa iluncedo oluthile into yobana boluke ngokwesibhedlela, ayonto imbi into yobana umntu azithathele isigqibo sokuba uzayokuzolukela esibhedlele. Kodwa into endingamelani nayo kukuba umntu oluswe ngohlobo angafuni ukoluka ngalo.

Ngokokucinga kwam, andiqondi into yobana imisebenzi yesiNtu iyancedisana nokuthuthuzelwa kwaye ipholise amanxeba. Ewe, iyanceda ekubeni into yobana umntu azikhulule kwimimoya yakhe ibihlangene nalaa mntu, kodwa kuzawufuneka into yobana umntu athathe ixesha azipholise nokokuba uya kwi-counselling okanye kwi-therapy. Kodwa amayeza okanye imisebenzi yona yesiNtu andinalo ulwazi lokuba ayancedisana nokupholisa ukulahlekelwa ngumntu okanye amanxeba entliziyo.